Iziphumo zeemeko zemozulu ezifana nezikhukhula kuphuhliso lwezolimo eMzantsi Afrika ziye zichaphazele kakhulu iziqhamo, ngokuba umhlaba uye usindeke kakhulu kwaye inqande iziqhamo ukuba zikhule kakuhle okanye ngendlela efanelekileyo. Kulapho ke ngoku abalimi baye bachaphazeleke khona ngokuba izityalo zabo azizohambela ndawo.

Ukufuywa kweenkomo kuba nezingenelo ezininzi. Ezinye zazo zezokuba xa uzisenga ubisi, uye elo bisi uyolithengisa ufumane imali. Abanye babalimi baye bazalisele iinkomo zibe lunintsi kwifama yabo, ze athi ke ngoku umlimi akwazi uzithengisela iinkomo, akwazi ukondla nosapho lwakhe.

Kunjalo, abantu basedolophini bangakwazi ukwandisa izityalo zabo zasendle, bandise nemithombo yabo yokutya uba bangafumana iimfundiso ezithe vetshe kubantu abangabalimi bokwenene. Kwaye namaxabiso asedolophini okutya angaphezulu. Loo nto leyo ingabasindisela imali, ukuzityalela ukutya kwabo kwasendle emhlabeni olungileyo.

Kunjalo, abantu basezidolophini bangazifumana lula izityalo ezityiwayo kuba ke idolophu inazo zonke iivenkile ezifikelelekayo kwizinto ongenozifumana ezilalini. Kwaye ke nakweli xesha siphila kulo ngoku kuphilwa ngeeselula, abafuna ulwazi ngezinto zezityalo bangakwazi ukufowunela abantu, bafune iingcaciso ezithe vetshe ukuba bangazifumana ndawoni na.

Awundiphathi kakuhle lo mba wokuba izikolo ziye zahlukanisa izifundo zolimo kwikharityhulam, kuba ke ayizoba ngumntu wonke odalelwe iincwadi. Kukho abanye abadalelwe usebenzisa izandla zabo, kukho nabanye abanothando ngezinto zasendle nezinto zangaphandle, kwaye ke ngoku kulimaza amaphupha abo loo nto leyo yoba iimfundiso iimfundiso zezolimo zikhutshwe ezikolweni. Andivumelani ncam naleyo into.

Kunjalo, ndakhe ndazibona izityalo ezaziqhuba ngcono ngexesha lonyaka olomileyo. Umzekelo omhle, kwigadi katata womhlobo wam wayelime amakhaphetshu. Imvula yayinqabile kakhulu kwaye umhlaba womile nawo, kodwa ke amakhaphetshu akhe aphuma engcono egadini, kuba ke wayezama ngandlela zonke unika umhlaba amanzi ayonkcenkceshela egadini, kodwa ke kuhamba ngokuba njengamlimi ubuchule bakho bezolimo bungakanani na.

Ukuba bendiyinkukhu bendinokufuna ukuba ngumqhagi kuba ke umqhagi yeyona nkukhu exatyisiweyo ngabafuyi kwaye inayo indawana yoba nenkuselo kwezinye iimfuyo, and ixabisekile kakhulu nasemaxabisweni xa ithengwa or xa ithengiswa.

Amaxesha okuphumla emsebenzini kubasebenzi basefama ixhomekeke kakhulu kumlungu wabo ukuba baphumla njani na, kuba ke abanokwazi bonke uphumla ngexesha elinye. Xa abanye bephumla abanye buyaqhubekeka bayasebenza. Xa ilityeli lokuphumla kwaba bebesebenza, aba bebephumle bayabuyela emsebenzini kuba ke uba kungaphumla wonke umntu osebenzayo ingachaphazela kakhulu ingachaphazela kakhulu ishishini ekubeni iqhubekeke ngeentengiso.

Ukuba ndingazityalela iintlobo ngeentlobo yezipinatshi kwaye sikhule ngokukhawuleza kangangenokuba andinokwazi ukumelana naso, into endinoyenza ndingabelana nabanye abantu, kuba ke ekusigcineni kwaso sodwa siza kundixaka sibole, kwaye ke ngoku ndingaphinda ndenze neshishini ngaso ndisithengise.

Inkulu kakhulu indima edlalwa ziikholeji zolimo kunye neeyunivesithi apha eMzantsi Afrika, kuba ke kula maxesha siphila kuwo ukutya kuyabiza, kwaye kubalulekile ukuba nabantu bazityalele izityalo zabo zokutya, kuba ke nento esuka ngaphantsi komhlaba ikhangeleka ngokuba isegazini. Ke ngoku ngeengcinga zam mna ndithi iimfundiso zasezikholejini nakwiiyunivesithi apha eMzantsi Afrika zintle kakhulu.

Imfuyo idlala indima entle kakhulu gqithi, or enkulu gqithi ezilalini, kuba iyakwazi uzisela amasapho athile imali, kuba abantu basedolophini bayathanda uyothenga kubo. Kwaye ziyakwazi nodlala indima ekugxotheni iinto ezimdaka ezifana neenyoka or iinyamakazi, izinto nje ezifuna ukuba ziziphazamisi.

Imfuyo yam yeenkukhu ingandinceda kakhulu kuba ke ezo nkukhu ezo zingandizizalela amaqanda amaninzi, ndenze ishishini lamaqanda, ndiphinde ndenze ishishini leenkukhu. Kwaye nezo nkukhu ezo ziza kuzala ezinye, zandise le mfuyo sendinayo kakade. So ukuba ukuba nemfuyo yeenkukhu ingantle gqithi loo nto leyo for ishishini lam.

Iziqhamo ezikhula kakuhle ebusika ngamaorenji, and amaorenji ebusika ayayenza imali kuba ke abantu abanintsi bayathanda uwathenga kuba ke anee-benefits ezininzi kakhulu ekunyangeni izigulo. Abanye ke bawathandela nje uwatya for uwanambitha.